Tsala ya me, e tshwanetse wa netefatsa gore e na le passport-o e valid, o dirile visa ya Nigeria, o rekile ticket-e ya sefofane, o na le certificate-e la diphefolo tse di tlhokegang, o fitlha ka nako mo boemelafofaneng, o itse di-process-e tsa immigration mo Botswana le mo Nigeria.

Boemelafofane bo nkileng ka bo etela, O R Tambo International Airport, e leng boemelafofane jo bogolo mo Aforika Borwa, jo bo mo Johannesburg. Ke leeto le le diragalang kgapetsa-kgapetsa mo bathong ba bantsi ba batswanang mo Botswana, kgotsa mo Aforika Borwa ba yang mafelong a mangwe mo Aforika, kgotsa kwa dinageng tsa lefatshe lotlhe. Dilo tse tshwanetseng go ipakanyetsa pele o ka palama sefofane, ditokomane tsa semolao, ya dipaka le dilo tse di thibelang, seaparo le ditlhako, dilo tsa botlhokwa mo pabalesegong.

Dilo tse ke sa di rateng ka dibese mo toropong, go thekga morafe ka go tlisa dipalangwa tse di sa tureng, go fokotsa ditlhopo tsa dikoloi mo tseleng, tlhagafalo ya dibese mo mafelong a a rileng. Dilo tse ke sa di rateng kgotsa di sa tokafatswang, go sa itse dinako tse di tlhomameng, dikgetsi tse di gotswang thata le tse di sa lekalekaneng, bofefo jwa basimolodi ba dibese, phepafalo le tlhokomelo ya dibese.

Dintlha tse di ka thusang go tila kgang, tlotla batho botlhe mo thekising, nna le madi a a robegetseng, se romelele kgotsa o bule dipina ka lentswe le le kwa godimo, dumela fa o tshwanetse go fologa, se ganetse basimolodi ka bogale, nna pelotelele le kutlwelobotlhoko.

Letsatsi le lengwe la bobedi le le neng le le mogote, ke ne ke tlile go tsena terene go ya kwa toropong, ke ne ke lebetse gore ke nako ya merethetho, fa batho ba bantsi ba ne ba etela tiro. Ke ne ka goroga kwa seteišeneng, mme go ne go tletse batho ba le bantsi, e ne e le matshwititshwiti a batho. Ke ne ka ipolela gore go siame ke tla tsena fela, mme ka kgotlhela ka gonne nka se kgone go sala kwa morago. Ke ne ka tsena kwa tereneng, mme mebele ya rona e ne e kopane gaufi thata, gone go na le batho kwa pele ga a me le kwa morago, le ka fa thoko. Go le go utlwagala mehemo ya batho, ka ntlha ya boemo jo, ke ne ka leka go nna le kagiso mo mogopolong le boitshoko. Ke ne ka hema ka botlhatlhego ke lebile mo lefelong le le itseng, ke akanya ka sengwe se se monate.

Dilo tse o tshwanetseng go di akanya fa o rulaganya go tsamaya sekgala se se leele ka koloi, mme se o tshwanetseng go se ruta batho mo leetong gore ba sireletsege ke tse di latelang, thulaganyo ya pele, lekola koloi, ruta tsela, tsaya ditlhoko. Polokego mo ditseleng, seat belt, lebelo, melao ya ditsela, bosa letsalana, lebala maemo, dirisa mabone.

Dingwe tsa ditsela tse di ka dirisiwang go fokotsa go tlala ga batho mo ditereneng ke tse di latelang, go oketsa palo ya diterene le nako ya tsamayo, go dira ditlhopha tsa dinako tsa tiro, go rotloetsa dipalangwa tse dingwe, go oketsa kgotsa dipitso, go aga dipitsi tse di kgethegileng tsa bakgweetsi ba ba nang le maikarabelo a kgethegileng, go rulaganya le go tokafatsa mafelo a go ema, go rotloetsa ditlhopha tsa booking le tekano ya digital-e, go dirisa data le thekenoloji ya tsamaiso ya dipalangwa. Go fokotsa go tlala ga batho mo ditereneng go batla kopanyo ya thulaganyo ya nako, boikaelelo jwa puso le ditlhopha tsa dipalangwa le tirisano ya bakgweetsi.